Imidiya yokuncokola, social media ngokutsho, inegalelo ekukhuthazeni ulutsha ukuba lube nento yokuzonwabisa ekhuthazayo nentle. Okokuqala, ubona abantu abaziindidi ezohlukeneyo besenza izinto ezintle. Loo nto iyakukhuthaza nawe. Okwesibini, likhona ngoku iqonga livulelekile ukuba abantu baphendule kwimibuzo ebuzwayo. Ngoko loo nto itsho ukuba ufumana ulwazi, kuyafikeleleka futhi ngokukhawuleza. Loo nto itsho ukuba iinkcukacha ngaloo nto unomdla kuyo yonwabisayo, uyazifumana nje ngendlela elula nendlela emahala.

Imidlalo yeevidiyo iyathandwa ngabantwana kwaye ixesha elininzi ibagcina besendlini. Kodwa inemicelimngeni yayo loo nto equka ukuba bachitha ixesha elininzi bebukela zona, bephela bengasazenzi ezinye izinto zasendlini okanye abanye baphele besilela kwimisebenzi yabo yesikolo. Okunye ke kukuba ezinye zeentlobo zeevidiyo akufuneki zibonwe ngabantwana. Loo nto inganegalelo elibi xa befikelela nakwezinye iividiyo ekungamelanga zibonwe ngabantwana abakwiminyaka yabo. Leyo ke yimicelimngeni.

Izakhono zobomi ezinokuhlakulelwa ulutsha kwezemidlalo. Okokuqala kukubafundisa ukuba ezemidlalo ziphangalele, ayikuko nje ukudlala. Koko kukuvisisisa eli candelo lokuba xa sele bethe bangena kulo benza imali, zeziphi na iindlela abangazifundiswa zokuba bagcine loo mali ibasebenzele ukuya phambili nokuba sele bengeyonxalenye yezemidlalo. Ukuquka nokufaka abantu abatsha abangamantombazana ngoba amanina awamaninzanga kangako kweli candelo kuba awalivisisisi ncam kuba ngaphambili yayiyinto yabantu abangamadoda. Ezo zizinto endicinga ukuba xa kunganikwa ingqwalasela kuzo zingalunga izinto ezininzi kweli candelo lezemidlalo ngakulutsha.

Izikolo zikarhulumente sinemicelimngeni emininzi kumaziko ezemidlalo. Ngoko ke urhulumente into angayenza ukuba aphucule amaziko, kukutyala kuwo ukuba kwakhiwe amaziko amatsha, amaziko aza kuba kumgangatho wokudlalelwa kuwo. Kodwa enye into ebalulekileyo kukuba urhulumente abeke iliso elibukhali kwabo baza kuba yinxalenye yokwakhiwa kwala maziko. Loo nto inganceda ukuthintela urhwaphilizo ngoba urhwaphilizo nalo lubuye lube ngumqobo endleleni yokwakhiwa kwala maziko. Kwezinye izikolo athi sele ekhiwe kodwa angabikho kumgangatho ofikelelekayo.

Mntanam ndifuna ukukhuthaza ukuba uqhubeke udlale ibhola ngoba iyakonwabisa futhi unesiphiwo, unesakhono esikhethekileyo xa kufikelela kuyo. Abantwana abaneminyaka elingana neyakho abadlali kwizinga elifikelela kweli lakho. Ngoko mntanam abakuntlontayo bakuhleke ungabahoyi, nabo bayarhalela ukuba bangadlala kweli nqanaba udlala ngalo, ngale ndlela udlala ngayo, kodwa abakwazi ngoba wena ukhethekile, ubalulekile, futhi unesiphiwo esimangalisayo. Qhubeka ke mntanam udlale ungabahoyi. Xa bekuntlonta bekugezela ukhumbule nje amagama wam wokuba ubalulekile, ukhethekile, unesiphiwo, futhi indlela odlala ngayo ikhethekile, ayifani nabantwana abakwiminyaka yakho. Qhubeka udlale mntanam, uzimisele.

Ukugcina isakhono kulutsha kwezemidlalo kudingeka ukuba baqeqeshwe ngendlela ekhethekileyo futhi bacaciselwe bacetyiswe ngendlela yokuziphatha ebakhwebula kwizinto ezininzi ezingathi zibe negalelo elibi kwimpilo yabo yezemidlalo. Loo nto ke ingabenza ukuba babe nendlela yokubona izinto ngendlela eyohlukileyo, ibaphembelele ekubeni benze izinto ngendlela ekhethekileyo yokuba bazilolonge, bahlale bazigcine kwizinto ezingalunganga ezifana nokusela kakhulu, efana nokuba bazingenise ezintweni ezingafanelekanga. Loo nto ingabagcina ukuba bahlale bejonge kwizinto ezintle futhi bezimisele kwezemidlalo, bagcine izakhono zabo zihlaziyekile ngalo lonke ixesha.

Owona mdlalo uthandwa kakhulu eMzantsi Afrika yibhola ekhatywayo. Ubona inkxaso enikwa lo mdlalo. Ngalo lonke ixesha xa kukho imidlalo ekhoyo, kugcwala qhu kwiziteyidiyamu. Loo nto ke yenziwa kukuba abantu abaninzi bathe besakhula babe lo mdlalo bewubona, bewuvisisa, abanye futhi bewudlala. Nakwizikolo ezininzi ke jikelele eMzantsi Afrika, lo mdlalo ngowona uba khona kwisikolo nesikolo. Ngoko abantwana bafumana ithuba lokuwazi bawubonele kufitshane besakhula, bakhule nolo thando ke de babe ngabantu abadala, baqhubeke nalo belilandela ngoba lo mdlalo bayawuvisisisa kakhulu. Futhi uyabonwabisa. Yiyo loo nto ubona kwiindawo ezininzi abantu xa kukho imidlalo edlalwayo besondelelene, behlangene ndawonye bebhiyoza, ngoba lo mdlalo bayawuthanda, bayawuvisisisa futhi.